A se ile sa nnyetsa ke makale haholo, empa ke ile ka thaba hobaneng ha ho na ntho ya hore ke ye kantle, ke lo ntshetsa metsi kantle. Ba etseditse ntlwana ka hare ho bese. Se ile sa nthabisa haholo. Sena se bolela hore batho ba Afrika Borwa ba technology ba bohlale haholo. Ba re thusitse e le kannete. Teng ha o nka maeto a malelele ehlile ya thusa kannete.

Re kgannile koloi ka tsela e hantle. Re nkile tsela e haufinyana haholo feta eo le e nkileng. Le tsela eo koloi eo e ne matha ka teng, sepiti sa teng, lebelo la teng le ne le le hantle le dumeletsehile tseleng. Ke ka hoo, re kgonne hore re fihle ka nako ho ho feta re fihle ka nako pele ho lona.

Ke ile kea jwetsa mokganni hore ke siile mokotla wa tjhelete ka tlung, ke lokela ho lata mokotla ka tlung. Mokganni o ile a lefa, empa ke ile ka mo jwetsa hore ha ke na kgetho e nngwe ntle le hore ke late tjhelete le mokotla ka tlung. Ke tla o patala ka eng ha ke sena tjhelete ho nna? Ya ba wa ntumella ke e late le ha a halefile jwalo.

Ke ile ka ba le mamello haholo.

Ile ra fumana tharollo ya hore mokganni o ile wa utlwisisa tabeng ena ya hore nna ke ntshe tjhelete e nyane hobane o ndudisitse hodima engine. Ha kea dula jwalo ka batho ba bang ba patalang tekesi kapa yona koloi. O ile a utlwisisa haholo ha e ya ka ba mathata.

Ke rata ho sebedisa bese hobane bese tsena tsa matsatsing a kajeno di na le ntlwana ka hare ho yona. Ha ho hlokahale o ntshetse metsi e eme sebakeng se itseng hore o tsebe ho ntsha metsi kantle. Tjhe o kgona ho ntsha metsi e ntse tsamaya leetong le letelele. Ke ka hoo ke e ratang ke e utlwisisang.

O kena jwang moo ke ilo paka teng? Ha o etsuwe jwalo, o mpone hantle hore ke tlo kena sebakeng seo so mo ke tlo paka teng. Empa wena wa sitwa ho ho nsheba le hore ke tlo kena sebakeng seo. Ha o etse jwalo, o se ke be wa e etsa hape taba eo.

Ema haholo ho patala di-gate-eng ha ba tsamaya maetong a maholo le mebileng e meholo. Hobane tjhelete eo e thusa naha haholo, e nyolla moruo wa naha haholo. E thusa le batho ba bang ba hlokang haholo tjheleteng tsenana tsa di-grant-e hore ba tsebe ho ba le seo ba se jang ka tlung.

Ke tlo bolella motho a lahlehetseng lekgapetla fatshe hore ke kopa a le phuthe, a lekole koloi e ntse re tsamaya ka yona hore e makgethe jwang. Ha a sa mamele seo ke se buang ke tla fetisetsa molaetsa ho mokganni. Ke mo jwetse hore hona le motho a lahletseng lekgapetla fatshe. O reng ka taba eo? Yena ke yena a tla e nka mo o tla mo lokisa.

Ho se ne jwala tseleng, ke ntho ya bohlokwa haholo hobane, ka dinako tse ding ha o bone koloi ha e ntse e tla kapo etla ka morao kapo ka pela ha o ha o nwele jwala. Ha o bone hantle tseleng ha o le tlasa susumetso ya tahi. Senana se etsa kotsi haholo ditseleng tse dikoloi di tsamaeang teng ka ho ho fokotsa ho nwa jwala ho tla etsa o dule o se kotsing ka dinako tsohle o dule o bolokehile.

Ee hobane batsofe ke bona ba hlokang thuso haholo ho feta rona batjha. Ba hloka ho hlokomelwa haholo ebile hore ba se ke batswa kotsi hobane ba se ba tsofetse le mangwele a se a hana ho tsamaya hantle. Ka hona hoo ho ka thusa haholo haba hore le bona ba tsebe hore ba kalame Uber kapa yona Bolt hore ba etse tsela tsa bona di be kgutshwane kapa ona maeto a bona a be makgutshwane, hore ba boloke nako ya bona hantle.